Ba ka thusa ka go fa batsofe dijalo tse tsa phepo, dijo tse ditlhogo ka tlhago le dijalo tse di kgonang go tshela mo tikologong ya rona.

Ke bona go le botoka gore ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi gobane bona ba tseba se ba se dirang, gobane bona ba ile ba ba train-a gore ba kgone go tlhokomela batsofe. Gomme ba ka lapeng ba tshwanetse go fela ba eya go etela bagodi.

Boammaaruri ba bontsha ka fa tlholego e leng teng ya dikgatlho tsa tlhokomelo ya batsofe. Batsofe ba nna le botshelo jo bo itekanetsego.

Setso se tlhotlheletsa maikutlo a batho ka batsofe, ka go .

Ba lelapa tshwanetse ba dire le batsofe dijo le .

Batsofe ba tlhokomelwa ko home based care, mme yona ga e patelwe. Ditirelo tse ba di fumanang ke gore ba ba tlhokomela.

Puso e ka direla batsofe mananeo a boithuto le boithabiso mo ba tla relax-ang gona, mme ba tlotla.

Phenšene ya batsofe e ama batsofe ka tsela e e maleba gobane tšhelete eo e ka ba thusa e ba thusa go reka dijo mo kgweding.

Toka e le go romela bašomi mmogo ba SASSA go ya malapeng a batsofe. Mme ge ba fitlha batsofe ba ba fe di-ID go bontsha gore ke bona ba mo Aforika Borwa. Go tla ba kaone kudu fao, go na le gore batsofe ba ye ko di-SASSA ofising ba namela dikoloi, ba bangwe ga ba sa kgona go ka namela dikoloi.

Ke nagana gore madi ao a ba thusa, a ba thusa ka mo lapeng gore le bone ba kgone go tlhokomela batsofe, ba kgone go ba rekela dilo dilwana.

Simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga tse sixty gobane o ba a sa bereka moshomo.

Ke nagana gore re ka ba nyakela difatanaga. Mme tsa ba rwala kgwedi ka kgwedi go ba isa dipetlele, mme tsa patela ke mmuso.

Mo ke dulang teng ga o kgole jalo le mo dipetleleng. O fitlha ka pelana ebile ba go thusa ka tshoganyetso.

Go botlhokwa gore ditleliniki tse dingwe di be gaufi le mekhukhu gobane ba tsaya nako go fitlha ko dipetlele. Motho o tlabe a tlhokafalela mo tseleng gobane ambulance-e e fitlhile late-e, so go ba kaone ge go na le tleliniki mo gaufi, ba tla mo thusa after ba mo romela ko sepetlele.

Malwetse a go tshwana le ga o tshwere ke mokgohlane, ga o tshwere ke TB, ga o tshwerwe ke HIV and AIDS. O kgona go di fitlhelela ko tleliniking, ba kgona go go fa ditlhare tsa gona.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di kgakala ka gobane batho ba ko magaeng ba bannyane ga ba tshwane le ba kwa ditoropong. Mme tleliniki ya ko kgakala e ba ama gampe gobane tlamehile ba tsamaye tsela e telele go fitlhelela ba ka thusiwa.

Melemo ya bona ko ditleliniking gobane ya ba thusa ka tsatsi ka tsatsi. Mme santse ba ye dipetlela go khumana melemo eo ya bone.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya tleliniking gobane ga ba fitlha ko tleliniking ba ba beya nako e telele ba sa ba thusi. Mme o kry-a motho a patetse koloi go ya gona ko tleliniking a fitlhe ba se mothusi, ba mmotsa gore ba tla mmona ka morago.

Go ka ba kaone kudu ge balwetse ba sukiri le kgatelelo e kwa godimo ya madi ge ba ka nwa meriana eo ba e kry-a go ko sepetlele gore e kgone go okobatsa malwetse ao.

Go lemoga bolwetse ba sukiri le yone kgatelelo e kwa godimo ya madi ka bonako go ka dira gore re kgone go okofatsa, go ka dira gore o kgone go e fodisa. Mme ge ditirelo di le kwa kgole re ka se kgone go e bona ka bonako.

Ke boitekanelo, e tshwanetse e tshwane mo mafelong a gotlhe go sa kgathalesege gore o dula motseselegae motsesetoropo. Gobane re batho kamoka, kamoka ga rena re tshwanetse ke tlhokomelo e e ko godimo.

Tleliniki e tsamaya go e dira diteko ke nagana gore ba ka oketsa bahiri ba yone mme e be ba ba ntsinyana gore ba kgone go phatlhalala le motse, ba kgone go dira diteko tsa bone pila.

Nka leboga kudu ge ba kang romela mo bookelong bo reng ke tlo khumana thuso go bona, go na le gore ba mpeye bookelong mo ba tshebang gore nka se khumane thuso. Mme ke tla thaba kudu gore ke khumane pholo.

Fa o na le sukiri o ka bona ka go tswa kodumela mo sefatlhegong mme le go hemela kwa godimo. Makgato a tshwanetseng go a tseya ke go ya tleliniking ba go check-e gore a fa o na le sukiri na.

Ba ka thusa ya ka go khumana counseling mo ba tlong go bolela ka dilo tseo tse maswe tse di ba dirageletseng go. Le gore batho ba ba dirileng dilo tse maswe ba tshwariwe.

Ga gona dikgetho tse dingwe. Kgetho ke gore ambulance-e tshwanetse e fitlhe ka bo .

Teropong go na le di-ambulance-e tse dingata. Go ba kaone gobane ga o eme nako e telele o emetse ambulance e one, e tee gore e fitlhe.

Ge o le kotsing, o tshwanetse o eme go ne mo, ga wa tshwanna go tsaya madila. Tshwan'tse o emele ambulance-e e fitlhe gore batle ba go check-e gore o gobetse bokang-kang. Mosola wa ambulance-e ke gore ge o fitlhile ba kgona go check-a gore o gobetse go fitlha kae, mme ba go fe le melemo.

Ke akanya gore ge ba se fitlhe ka bonako ba be ba le busy.

Bolwetse ba HIV bo okobatsa ke di ARV. Tsone o tshwanetse o di nwe letsatsi le lengwe le lengwe ka ura ya bo eight.

Nka mo eletsa gore tjhommie kopa o nwe meriana ya gago gobane e tlile go dira gore o be kaonne. E tlo go okofatsa bolwetse bo ba HIV.

Bolwetse bo a TB ke itse gore ba ka go tsena fa ka mo lapeng go na le o bo mo tshene go. Mme bo ka go tsena ge o bereka ko maroleng thata le gone ge o sa nwe ditlhare tsa gago, mme ge o e nwa meriana ya gago o a fola.

Fa ke le seemong se ne ke tla bolela nnete, ne ke tla ba tlhalosetsa nnete gore ke ile ka di tlogela gobane ke nagana gore ke fodile. Mme gona joale bolwetse bo nkgateletse, ke kopa ba nthuse nka sa di tlogela. Ke tla di nwa go fitlhela di fela.